Bangayiphucula ngokuba baqashe abantu abazosebenza as i-chat centre, ezothi xa uthethe ne-chatbot yahluleka kukuphendula umbuzo wakho, bakudlulisele kubo. Abantu abazokwazi ukuphendula ngexesha eli uthetha ngalo, bakhawuleze bakuphendule. Abantu abazokwazi ukusebenza twenty-four hours abazotshintsha amashifti, ukuze bakwazi ukujongana nemicelimingeni esijongana nayo xa sizama ukuthenga kwi-intanethi, nemibuzo esibanayo ngezinto esizozithenga okanye noba yintoni oyibuza kwelo chatbot uthetha nayo.

Iimvula ezinkulu, impepho ezinamandla, umbane xa kududuma izulu, kunye nezikhukhula zeqhwa zinokuchaphazela izixhobo zonxibelelwano ezifana neethawa, iikheyibhile okanye iintambo zomoya. Oku kungabangela ukuba i-intanethi icothe okanye iyeke ukusebenza.

Ezo ephu ziba luncedo kakhulu kubantu abathetha IsiXhosa, ingakumbi abantu abadala nabantu abangafundanga, abangasifundanga isilungu. Ngoba bayakwazi ukuthi bazihambele baziyele kwiephu yabo bayozilungisela noba yintoni na abafuna ukuyilungisa, nje as long as bekwazi uba bakwazi ukufunda nje isiXhosa. Kuba kukhona abantu abakwaziyo ukufunda isiXhosa kodwa bangakwazi ukufunda isiNgesi, esi setyenziswayo, kodwa xa kusetyenziswe isiXhosa kwezo ephu baye bakwazi ukuzinceda bazilungiselele. Loo nto inganceda kakhulu futhi iluncedo kakhulu kuba umntu utsho abone noba uyalentoza, uyaskenywa ngabantu, akwazi ukuzinceda yena kwi aphu kodwa, mhlawumbi avale ikhadi lakhe ngokokwakhe engadanga aye kwibhanki apho ikhoyo.

Oku kungenxa yokuba amabali aqhutywa ngokweziqendu abonakala mihla yonke, anobomi bemihla ngemihla abantu abanokuzibonela bona, aze abaphulaphuli bazive banxulumene nawo. Zihlale zinedrama, uthando neengxaki zeentsapho, into abantu abaninzi abayaziyo. Kanti ke iimuvi zaseMzantsi Afrika zikhutshwa kanye, zinexesha elifutshane kwaye zihlala zingenalo uxhaso olwaneleyo ukwenza umxholo ohehayo nobonakalayo ngokomgangatho ophezulu.

Ndingaye ndithi kuye, mhlobo wam, ndiyaxolisa kakhulu ngento ekwehleleyo. Ndiyazi ukuba kunzima kwaye kuyahlanza ukubona ifoto yakho isetyenziswa ngendlela ongazange uyivume. Kodwa khumbula le nto ayitshintshi ukuba ungubani, usenexabiso, usenothando kwaye usenolungelo lokuhlonitshwa. Abantu ababelana ngale foto benza into engalunganga, hayi wena. Ungavumi ukuba oku kukuchaphazele okanye kukuthobe. Ukuba ufuna, uba uyafuna ndingakunceda uthathe, uthethe nootitshala okanye umntu omdala oza kukuxhasa. Kukho uncedo olukhoyo kwaye akukho sidingo sokuba ujamelane nalo olu xanduva wedwa. Ungowam kwaye andizukuma ecaleni ngelixa lobuhlungu.

Ewe, ndakhe ndachatshazelwa kwi-intanethi. Abanye abantu bathumela amagqabaza ahlekisayo phantsi kwezinto endandiziphowusta, baze bandihleka esidlangalaleni. Ndaziva ndihlazeke kakhulu, ndindedwa ndiphantsi koxinzelelo, kodwa ndathetha nomntu endimthembileyo, wandinceda ndafumana uncedo. Ndafunda ukuba akufuneki ndithule xa ndixhatshazwa, kukhona abantu abakulungeleyo ukundinceda. Futhi ndakwazi nokuthi ndidlulise, ndidlulise yonke loo nto ndandiyiva entliziyweni yam, naku nangoku ndiyaphila zange ndivumele abantu abandihlukumezayo ukuba bandenze ndide ndicinge ukuba mhlawumbe ndingathatha ubomi bam.

Iingozi ezininzi zenziwa ngabaqhubi abathi, abaye baqhube becofa iifowuni zabo, ngokuthi bathanda ukungafuni ukushiyeka kwizinto ezenzekayo ezweni jikelele. Abanye baye sube bethetha nabantu abanobudlelwane nabo. Omnye umntu uyakwazi ukufumana ingxelo yeendaba ezimbi, kwelo xesha uqhuba imoto. Isitresi, ixinzelelo lwesitresi lwengqondo, usuke anze ingozi kuba ebecofa ifowuni. Abanye abantu bade balibale noba bayaqhuba ngenxa yefowuni.